Umngani wami bengingacela ukuthi a-choose-e i-akhawunti okanye ibhange ngokukhetha okwiyi-interest abuke i-interest ukuthi ingakanani abami-charge-a yona kulelo bhange lelo and ekwazi ukubuka ukuthi uma ethenga lidla kangakanani and ekwazi ukubuka ukuthi uma kungathiwa ufaka imali yakhe kulelo bhange uyozuza kangakanani. Ngicabanga ukuthi izona zinto esiy'bhekayo lezo before sivule ama-akhawunti.

Ama-credit card ayasiza wona uma kunezimo ey'phuthumayo kodwa angiwaphasisi ngoba ugcine usukhokha, ugcine usuthatha imali uyisebenzise mase ukhokha imali engaphezulu kwalena owayithathayo. Abuye esilimaze lapho, kodwa wona mahle, ngoba ayakhona ukukusiza uma naleyo nkinga leyo. Shuthi nje singasho ukuthi mahle futhi aphinde ebe nobubi, kodwa nje mina angiwathandi ukuthi uthatha imali ugcine usukhokha engaphezulu kwale oyithathile.

Ukuthatha isikweletu semali kuyasiza khona kwesinye isikhathi ngoba ugcina usuba nomthwalo udinga usufisa ukuyeka ngisho umsebenzi uma kuthiwa uyahola kodwa manje ngokuphela kwenyanga ugcina usungakwazanga ukuthenga izinto oyifisayo. So, mawuthatha iloni kwesinye isikhathi kuyasiza ekuthenini ukwazi ukuphesha kulezo nkinga osuke unazo. Ukwazi ukuqhubeka impilo, ukwazi futhi kuleli khadi lelo osuke ulithathile ulikhokhele inyanga nenyanga kancane kancane nanokuthi ukhokhe imali ey'nkulu lapho impilo iyaqhubeka.

Ayikho into ebuhlungu njengokuthi kuhambe ilunga lomndeni tholukuthi akekho obe-budget-ele ukuthi lizohamba noma onemali yokuthi ningcwabe. So, bengithi mina kubaluleke kakhulu ukuthi siwumndeni sibe nohlelo lwethu lapha esikhipha khona imali sishayele imshwayilensi ngokuhlukana kwayo. Siyothi ngelinye ilanga uma kwenzeka kuthiwa kukhona okhunjulwa uNkulunkulu ekwazi ukuthi engcwabeke okanye efihleke, ngaphandle kokuthi kuze kuyiwe komashonisa noma kuyiwe emabhenki kuyobolekwa imali esizoyikhokha, impilo yethu yonke.

Iy'fundo zokuqhathanisa iy'khathi zokulinda. Esokuqala nje lapho ofuneka ubuke khona ilapho ozobe ukhokha khona kuze uvuthwe umshwalense wakho. Ezinye iy'ndawo zithi ukuze uvuthwe, ukhokha iy'nyanga ey'ntathu. Kwezinye iy'ndawo zithi ukuze uvuthwe ukhokha u-six months. Okunye futhi okheyi, sekwenzekile-ke usedlulile emhlabeni umuntu obumkhavile uyabuka lapho ukuthi isikhathi ozosilinda singakanani. Abanye bathi ulinda five days lapho-ke uyalimala vele because umuntu ukuba yiviki mase siyamngcwaba. Lapho uma bezothi five days uyalimala. Abanye bathi three days bangconywana kodwa ofuneka ubathathe lapho yilaba abathi awupheli alipheli usuku u-aplayele imali yakho ukuze uyithole.

Umboleko wemali somuntu siqu muhle, mubi kodwa engakuthola ebhange lami ukuthi abakhoni ukungiboleka imali ngesimo sokuthi mabesesha ngokwey'kweletu zami, angivumelekile ukuthi bengiboleke ngokuthi akukho lapho engake ngakhokha khona noma akukho lapha engikweleta khona. Kumele kuze kube khona lapha engikweleta khona ukuze bezokhona ukubona ukuthi ngiyakwazi ukukhokha mase beyakwazi ukungiboleka imali njengebhenki. Ngabuya ngaphathekanga kahle ngaleyo nto leyo because kwakwukokuqala ngithi ngiyofuna imali noma ngiyoqala ukweleta.

Umcabango ukhokhe imali zonyaka eyi ulimaza kakhulu ngoba imali uyikhokha isiyonke isihlangene. Zonke lezi nyanga lezi sekumele uyikhokhe isiyisamba. Ngicabanga ukuthi kulimaza kakhulu lokho.